Inaka mhlobo wesambatho, sinemibala eminengi.

Iphotho mhlobo wesambatho, ombathwa babantu namkha ombathwa bafazi lokha nabatjhadako namkha bathombako.

Iphephethu mhlobo wesambatho, eyenziwe imbathwa bentazana

Ibhetjha mhlobo wesambatho, oyenziwe ngesikhumba sekomo. Ibhetjhu limbathwa madoda namkha abesanyana.

Isithimba mhlobo wesambatho, ohlotjiswe ngemincamo. Oyenzwa ngesikhumba sekomo.

Itjhorholo mhlobo wesambatho, oyenziwe umbathwa bafazi abatjhadileko.

Mhlobo wesambatho, ombathwa bobaba abatjhadileko. Bayimbatha esifubeni namkha entanyeni.

Amapatlagwana manyathelo esiwagcoka lokha nasivukako. Abizwa ngokuthi ma-slippers ngesikhuwa.

Umtjhotjho sikhumba namkha mhlobo wesambatho, owenziwa ngesikhumba ombathwa ehloko. Umbathwa bobaba abatjhadileko.

Ibhengele mhlobo wesambatho, owenziwe ngemincamo, ombathwa esandleni. Namkha ingaba mhlobo wesambatho, owenziwe ngesimbi, ombathwa esandleni.

Amanambasikhambe manyathelo amhlophe, ambathwa bentazinyana nabomma lokha nabagcoke iimpahla namkha iingubo zesintu.

Amacici mhlobo wesambatho, ombathwa bomma endlebeni wenziwe ngesimbi.

Ibherede mhlobo wesambatho, ombathwa bomma ehloko. Wenziwe ngetjhila namkha ngengubo.

Idzila yinto eyenziwe ngesimbi, embathwa bomma abatjhadileko entanyeni.

Amatjhega mhlobo ombathwa ehloko namkha entanyeni.

Iyerhana mhlobo wesambatho, owenziwe ngemincamo emide. Ombathwa ngemuva komzimba ubotjhelelwa ngedinini.

Ingejani yisitho esimnandi esikhula ngaphasi komhlabathi.

Ingwani mhlobo wesambatho, ombathwa ehloko ukuvikela ilanga namkha ukuvikela ihloko.

Ikghororo mhlobo webhengele ombathwa bafazi abatjhadileko eenyaweni, yenziwe ngesimbi.

Umlingakobe mncamo omude oyenziwe kuhle khulu onemigwalo. Ombathwa bomma abatjhadileko lokha nabawiseleko namkha bathombise abentwana, bawumbatha ngelanga lamagwabo.

Inyoka yingubo yesiNdebele enemibala emine namkha emihlanu.

Inyoka imbathwa bafazi lokha, nabatjhadako.

Incagu ngenye yevunulo yesiNdebele, eyenziwe ngemincamo neentambo ezinemibala

Isititirimba mhlobo wesambatho, lokha nabaya engomeni. Isititirimba senzwa ngesikhumba sesilwana.

Awa, abobaba abakavunyelwa bona bambathe isithimba ngombana simbathwa bomma abatjhadileko

Isiqobotjhelo yinto abomma abayiberegisako lokha nabaqobotjhela iingubo zabo. Isiqobotjhelo senziwe ngesimbi.

Itjholo, yisikhwama esenziwe ngendlela yesintu. Itjholo lenziwa ngokUberegisa isikhumba sesilwane.

Icuba sinyathelo esenziwe ngezinto zemvelo ezifana nesikhumba sesilwane.

Irasu mncamo ombathwa phezu kwamahlombe, wenziwe ngemincamo enemibala ekhanyako.

Isinanazelo ngiso esitjho isibongo somuntu ngendlela epheleleko. Sirhelebha abantu ukwazi amagama nemvelaphi yabo nokuthi bangekhabo namkha namkha bangakwabani.

Isidonodono yingoma namkha

Kuyinto embathwa phezu kwehloko, ingenziwa ngetjhila namkha ngotjani.

Ingungu mhlobo wento yokulilisa umvumo namkha yisgubhu.

Irhalani yingoma yesintu namkha yingoma yomphakathi.

Bomma bavuma igwabo lokha nabayise abentwana ngengomeni namkha nabathombisileko.

Abosotjherere babantu abathengisa itiye elenziwe ngesihlahla esitholakala ngemmangweni.

Ifengwana yinto encani enomsindo omkhulu. Ifengwana isetjenziswa lokha abantu nabagidela iingoma zamasiko namkha iingoma zesiNdebele.

Umrhwabha yinyama eyonyisiweko, bayomisa ngokuyithela itswayi.

Umgade mhlobo wento edliwako eneswigiri.

Umrorho mfino ohlaza, odliwa khulu ngomratha.

Irhabi sisembatho esenziwe ngomncamo esihlala entanyeni.

Isikotjhi sisambatho esinemithala eminengi, esinama blocks-blocks namkha esineenkwere nemibala emnyama nebovu. Kuya ngokuthi umuntu ufuna umbala onjani.

Umdzegana mncamo ombathwa bomma ehloko.

Umnaliyana yingubo yokuhlobisa eyenziwe ngemincamo.

Umgari yingubo yendabuko yamaNdebele.

Umadalanyana yingubo embathwa bomma abatjhadileko.

Umbhalo yinto egwalwa bomma, enemibalabala eminengi, enemibala .

Unokhethwabo yingubo enombala obovu nonzima enemincamo.

Umtshurhwana yingubo embathwa bomma abatjhadileko emahlombe.

Isihlohlo yinto yendabuko esetjenziswa phezu kwehloko.

Umncwazi yinto embathwa bobaba ehloko, lokha nabayokutjhada bayibiza bona yi-dobbs.

Umkhala isambatho esenziwe ngemincamo, esimbathwa masokana ehloko lokha nababuya engomeni.

Unomahlonjana yingubo embathwa bomma abatjhadileko emahlombe.

Unomatlawana isembatho esimbathwa bentazinyana.

Ivunulo yesikhethu iqakatheke khulu, ngoba ikhombisa imvelaphi yomuntu begodu yenza bona abantu bahloniphe nesikhethu.

Isiko litjho okunengi khulu kimi. Isiko yimvelaphi yomuntu, yinto umuntu angazikhakhazisa ngayo. Isiko yindabuko yomuntu, ikhombisa bona umuntu lo mhlobo bani, izembatho azimbathako zesiko lekhabo ngezinjani, nomgido nomvumo wesikhabo namkha wesiko lekhabo ngimuphi.

Ivunulo yesiko iveza ubuwena bomuntu ngendlela ambatha ngakho. Woke amasiko eSewula Afrikha, aneendlela ezihlukileko abambatha ngakho. Nawungavela ugcoke irhabi nephephethu, kuyabonakala bona uliNdebele. Nawungavela ugcoke i-xibelani, nakho kuyabonakala bona umuntu lo uliTjhangani namkha ungumTsonga.

Ukudla engikuthanda khulu kwesintu yigqatjha, neenredlo. Igqatjha mdoko owenziwa ngomhlobo wekhabe. Mdoko omnandi khulu owenziwa maNdebele lokha nakunomnyanya. Iinredlo, inredlo zizinto ezifana nomrhodu namathumbu ezivela ngaphakathi kwekomo, nayiqeda ukuhlatjwa.

Ilimi engilikhulumako ekhaya siNdebele, lokhu kungombana sakhe enarheni yamaNdebele begodu umkhulu liNdebele.

Iye, umvumo uveza imvelaphi yomuntu, siphi nasiphi isintu somuntu sinengoma yakhona, ingoma yakhona iculwa ngelimi lelo. Nakube yingoma yesiNdebele iculwa ngelimi lesiNdebele, nakuyingoma yeSePedi iculwa ngelimi leSePedi.

Zekolo endimeni yesikweni langekhethu azidlali indima, ngombana ngekhethu bakhethe ikolo yokubabazalwana. Lokho kutjho bona abalandeli isikhethu, abenzi izinto zesintu, benza izinto zesondo kuphela.

Umnyanya wesiko engiwuthanda khulu, mtjhado wesiNdebele namkha isimanje. Isimanje ngisithanda ngombana siveza ubuhle besikhethu okusiNdebele. Liveza nokuthi ikambiso yesimanje ikhamba njani, nezinto ezinengi ezenziwako lokha nakunesimanje, ukudla kwesintu okudliwako, imivumo yakhona.

Umma owendileko kufanele aziphathe kuhle, ambathe kuhle, ambathe amarogo, angavezi iimfuba namkha amahlalo womumuntu wesifazana, ufanele nokwazi nokukhuluma nabantu abanye. Ahloniphe woke umuntu, khulukhulu umyeni wakhe namkha indodakhe.

Amagugu ahlonipheke khulu esikweni lekhethu, ngilokha abantwana nabaya engomeni, nalokha nakwenziwa iqude namkha kuthonjiswa umntazinyana. Abomma bambatha isikhethu, benze bona bayahlonipheka. Bagide bapheke nokudla kwesikhethu.

Unotlabalala butjwala besikhethu.

Baberegisana kuhle khulu. Bayathengelana, begodu abanye bayanikelana ngemirorho, nakho koke abakuvunileko.

Ihlama yinto abayiberegisa ukwenza amatjhatjhatjha. Uthatha i-flour, uthela itjhukela, uthela itswayi, uthele i-baking powder, uhlanganise ngamanzi uyivale. Leyo ngiyo ihlama yokwenza amatjhatjhatjha.

Ikumbese yingubo yesikhethu enemibala egqamileko.

Usomrharibo kilokha mina nangitjhade nobabakwami, nangibona ubhutakhe, ngizokubiza ubaba kabhuti kamyenami ngizombiza usomrharibo.

Umsikiso ngilokha indoda nayitjhugulula

ngilokha umsana nakutjhugululwa enziwa indoda ngentabeni.

Yinyama eza lokha umuntu nakaletha iinkomo zokulobola.

Umqhele yinto eyenziwe ngesikhumba sekomo, embathwa bobaba ehloko.

Imbatjha yinto embathwa bobaba, ukuhloniphisa namkha ukukhombisa bona nje, abasese besanyana, sebabobaba.

Umuntu wengubo osidisi akukafaneli bona akhambakhambe khulu endleleni. Akayi nangemzini angakayijwayeliko namkha ingasi ngekhabo. Enye kukuthi angabonwabonwa nanoma ngubani.

Imisebenzi enziwa bentwana eendaweni zemakhaya kukuthi bayalusa izimvu, neenkomo neembuzi. Badlala ama-tin, badlala ngeenkoloyi zamadrada, badlala nebholo.

Amagama wobusokana engiwaziko, nguSgwadi, nguSlaki, nguSonoro, nguMatjhila, nguSdonkero.

Amagama amahlanu engiwaziko wobusokana nguMsweswe, nguMatjhila, nguSgwadi, nguSlaki noSdonkero.

Irhayi mhlobo womratha, namkha mhlobo wokudla odliwako, wenziwa ngesintu.

Bazila iinyanga ezisikhombisa.

Okuthandwa khulu esikweni mtjhado wesintu. Into engitshwenyako kimi kuthomba namkha iqude.

Abantu abadala bendaweni zasemakhaya bafundisa abentwana bancani bona bahloniphe umuntu omdala, nanoma kungasi umzali wakhe.

Imidlalo edlalwa bentwana abahlala eendaweni zemakhaya murabaraba, maketo, yintambo, ibholo erarhwako, nama-tin.

Ihlonipho ikhonjiswa ngokuthi ungadluli umuntu omdala ngaphandle kokuthi umlotjhise, ngokumtjhidela lokha nakatlhoga isihlalo, nokurhelebha umuntu omdala lokha nakadinga irhelebho.

Ikaba yinto efana njenge-pegs, efakwa emntwaneni lokha nakaqeda ukubelethwa. Lokha nayiwako ikaba iyathathwa, iyokwembelwa ngesibayeni.